Ke ka mo bolelela gore a simolola ka go reka tekete ya sefofane ka online kgotsa kwa office-ing ya difofane. A netefatse gore pasa ya gagwe ya sebetsa le gore o na le visa ya go ya Nigeria. Mo letsatsing la go fofela a tle ka nako kwa boemela fofaneng a dire check-in, a newe boarding pass mme a tlogele dithoto tse dikgolo. Fa a ntse mo sefofaneng a latele ditaelo tsa basebetsa. Fa a fitlha Nigeria, fa a feta kwa Passport Control a bontshe visa le pasa mme a tseye dilo tsa gagwe.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

Ke kile ka kopana le mathata a mmalwa fa ke leka go dirisa karata e e botlhale. Ka nako tse dingwe, system-e e palelwa kgotsa e tsaya nako e telele gore e bale karata. Gape go na le mathata fa o batla go tlatsa madi mo karateng le mela e meleele kgotsa fa mokgwa wa go duela ka online o sa bereke sentle.

Motho o nna mokgweetsi wa bese yo o siameng fa a na le pelotelele, a tsenya polokelo ka pele le fa itse ditsela sentle. Bakgweetsi ba dibese ba thusa maitemogelo a a siameng ka go fofa ka nako, go nna le boitshwaro jo bo botoka le go tsenya mmino o monate kgotsa go nna le boikhutso mo beseng, gore banamedi ba ikutlwe ba iketlile ba ntse ba ya tirong.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

Ee, mo tikologong ya rena go kile gwa nna le ditshupetso tsa bese ka ntlha ya mathata a dipolotiki. Maitemegelo a me e ne e le go palelwa ke go fitlha tirong ka nako mme ke tshwanetse go batla tsela e nngwe ya transport-o e neng e tura. Bapagami ba ne ba galefile ebile ba gateletswe maikutlo ka gonne ditshupetso tse di amile merero ya bona ka letsatsi le letsatsi.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe ka gonne dingwe tsa ditsela di le dinnye kgotsa di sa siamela dibese tse di kgolo. Gape go na le mafelo a senang bapalangwa ba le bantsi, jalo dibese di tsaya fela ka ditsela tse di nang le bapalami ba le bantsi gore di kgone go dira madi le go fokotsa ditlhwatlhwa.

Ditlhwatlhwa tsa dibese di nna kwa tlase ka gonne puso e thusa ka go fokotsa lookwane. Le fa go ntse jalo fa ditlhwatlhwa di oketsega ngwaga le ngwaga, go ama batho ka go dira gore go nne le bokete go tsamaya le go tsena mo ditirong ka dinako.

Nka neela bese ntlha borobedi mo go lesome ka gonne di thusa batho ba le bantsi go fitlha kwa tirong le dikolong. Fa go ntse jalo ka dinako tse dingwe di a diega kgotsa di sa fitlhela metseng, ka moo ke sa di nayang ntlha e tletseng.